Izinto ezenziwa ngabaqhubi bebhasi ezingathandekiyo kukuqhuba ngoburharha nekungxama, ukuqhuba ngokugqithisa isantya, ukuqala okanye ukuyeka nokuqatha, ukungahoyi abakhweli, ukunyanzela abakhweli ukuba bazingxale, ukongeza impahla ngokungxamisekileyo, ukungakhathaleli imithetho yezendlela, ukusebenzisa ifowuni ngelixa uqhuba, ukulandela imigaqo yezempilo nokucoca, ukuziphatha ngokungafanelekanga, ukungabi nabubele ukhalaza rhoqo. Ezi zenzo zenza ukuba ndingazithandi kubantu, baqhubi bezi bhasi. Yho, hayi bethuna.

Ukulayisha abantu bade badlule kwinani, lo uthethayo nguNosipho owalileyo ukukhwela kwiteksi ebifuna ulayisha i-overload, ngenxa yokuqonda iingozi zeendlela nohlobo okwenzeka ngalo xa sihamba endleleni. Ukuze kupheliswe lo mkhuba koonotekisi, kumele uyixele kwabasemagunyeni, uxelele nabanye bayixele kwabasemagunyeni, ngoba ibeka ubomi bethu as abakhweli engciphekeni. Kubuhlungu uthi uphangela uhlale kabuhlungu, noba uleqa ixesha kangakanani na. Qala ucinge ngempilo yakho kuqala.

Abakhenkethi abasuka ngaphesheya kolwandle bayathanda ukumbheka kwilali, kwiilokishi zaseMzantsi Afrika. Laa nto wayehlala ezilokishini kufuneka beqinisekisile ukuba indawo abahlala kuyo icocekile kwaye ulwaphulomthetho luyalawuleka ngoba abatyeleli nabakhenkethi bazisa imali kwisizwe sethu. Xa siza kubasa kwiindawo ezimdaka abazofuna uphinde batyelele kwakhona, kwindawo . Umntu uyawubalekela ubomi bakhe. Qinisekisa ngalo lonke ixesha uthi bawubona izaphuli mthetho uzixele kwabasemagunyeni. Ucoceko, yiba yenye inxalenye yabantu abazawucoceka kwiindawo esihlala kuzo.

Awam amagama amava u-Uber kunye noBolt ndingatsho ukuthi zikhuselekile kwaye iinkonzo yazo ndiyazithanda, ngoba ulazi ixabiso lokukhwela phambi kokuba ukhwele. Yonke into ibekwa elubala uyazi before uthatha isigqibo. Iiteksi amaxabiso wawo awulazi, uyiva ngamanye amaxesha sowuphakathi nendlela, kodwa ke apha kwiUber and Bolt lo mkhuba wokuhamba ngexesha nangesiganeko, umzekelo ukuba kuyanetha amaxabiso abo aba phezulu kakhulu, nto leyo eyenza kube nzima ukuhamba ngabo, kanti kwitekisi kunetha kunganethi ixabiso nomgama zihlala zisendaweni enye.

Ndikhumbula ixesha elibalulekileyo sisebenzisa iinkonzo ze-e-hailing ezifana neUber okanye iBolt eMzantsi Afrika, apho ndafumana khona iindlela ezilula, iinkonzo ezikhawulezileyo kunye nokuhamba okukhuselekileyo. Oku kwenzeka kum mandla asisixeko, apho ezi nkonzo ziye ziguqula indlela abantu abahamba ngayo, zandise ukufikelela kwizithuthi ngaphandle kokuxhomekeka kwiiteksi.

Ndandihamba ngeteksi ye-e-hailing, ndandihlala ndidibana nabantu abanomtsalane nabanika umdla, ngakumbi kwiindawo ezixakekileyo ezifana nooJohannesburg okanye iKapa. Enye imeko endiyikhumbulayo yayingumqhubi wetekisi ongumfazi owayengumntu onobubele kakhulu, kwaye enobuhlobo, esebenzisa iqonga elikhethekileyo elenziwe ngabafazi kuphela elibizwa ngokuba yiKgosi Kgadi Rights. Loo mqhubi wayenobulumko obukhulu malunga nokhuseleko labakhweli esebenzisa iindlela ezintsha zokhuseleko ezifana nokuhlola okungqongqo abasebenzi kunye nokudibanisa usetyenziso olukhuselekileyo labakhweli, nto leyo yenza ukuba uhambo lwam lube nolonwabo nokukhuselekileyo.

Inkqubo ye-custom clearance ingaba yinto ebuhlungu, ingaba yinto ebuhlungu kakhulu kuba ayilunganga kwaye akukho mntu ofuna umthwalo wakhe ubambezeleke. Nantsi imicelingqongqo ephambili enokunceda umntu othumela impahla phesheya, ukuba iinkqubo zakhe zigqitywe ngokukhawuleza nangempumelelo. Lungiselela amaxwebhu apheleleyo nachanekileyo. I-invoice yorhwebo, uluhlu lwempahla, ibhili yokuthumela, iphepha lesiqinisekiso sokuba impahla yenzelwe kweliphi ilizwe, amanye amaphepha akhethekileyo. Yazi imithetho yee-customs yelizwe lakho nolwamkelo. Imithetho yelizwe lakho yazi. Imithetho yelizwe yokwamkela yazi. Hlawula zonke iirhafu nezibambiso ngokwethuba. Sebenzisa i-freight forwarder enobungcali. Yiba nomonde kwaye ukulungele ukunika ulwazi olongezelelweyo.